Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seileketeroniki go ka nna metshameko ka gonne wa kgona go itaya maikutlo a gago wa ikgapa mo mathateng le go ipona o itumela. Go bo go nna go itlosa bodutu ka gonne o tshameka nako nngwe le nngwe le fa o le nosi kgotsa o le mmogo le ditsala tsa gago mo inthaneteng.

Ee, go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka nama ga metshameko. Se ke ka gonne batho ba le bantsi jaanong ba rata go tshameka mo megaleng ka ntlha ya bonako, go se nne le tlhokego ya lefelo le le kgethegileng le gore ba kgone go tshameka le batho ba ba leng kgakala le bone. Ka ntlha ya se o metshameko ya namana jaaka bo diketo, bo kgathi, bo kgwele ya dinao, maano a fokotsega ka gonne bontsi bo ikgethela megaleng go na le go kgobokanya se se tlhokang sebaka le nako.

Fa o rata metshameko e na leng kgaisano o ka leka chess-e, kgwele ya menwana ya ntlha ya tlhaloganyo, o ka leka Esports games jaaka FIFA, kgwele ya dinao ya seileketeroniki, Clash Royale kgotsa League of Legends. O ka leka gape PUBG mobile kgotsa Free Fire tse di nang le tlhodisano e kgolo mo lefatsheng ka bophara.

Didiriswa tsa seileketeroniki di fetotse tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone. Ka gonne jaanong batho ba ka tshameka ba sa kopane ka mmele ba ka kopana mo inthaneteng, metshameko e e tumileng e tshamekiwa ka bonako e na le ditshwantsho tse di kgatlhang le medumo e e tlisang maikutlo a mantsi-ntsi. Gape e dira gore batho ba kgone go tshameka le batho ba ba kgakala mo lefatsheng mme se o se oketsa kgaisano le go dira gore metshameko e nne le maemedi a mašwa a a kgatlhang.

Nna ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki kgotsa ya mogala ke gore nka tshameka letsatsi lotlhe ke se na bothata ba gore lefifi la go tshwara kgotsa jang. Nka tshameka ke sa lape mmele, nka tshameka le ditsala tsa me tse di kgakala le nna.

Se se tlhokegang fa motho a batla go tshameka metshameko ya internet ke data, gantsi go tlhokega data. Metshameko e e leng teng mo internet ke Esports games jaaka FIFA, ke o re kgonang go e tshameka le batho ba ba kgakala le rona. Facebook e dirile metshameko e mengwe e re kgonang go e tshameka le ditsala tsa rona tsa mo Facebook-u, jalo le jalo.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse e ka go ama ka go go tsaya nako e ntsi, wa lebala ditiro tse dingwe tsa letsatsi. Wa nna le mo kgathala kgotsa wa se nne le nako ya go ithuta le go nna le batho ka namana. Motshameko wa mo inthaneteng o o ka nnang wa mmamoratwa e ka nna Free Fire kgotsa FIFA mobile ka gonne e na le kgaisano e kgolo. O ka tshameka le ditsala mme o kgatlha ke ditshwantsho le tsela e papadi e tsamayang ka yone. Ke nagana gape e ka go bolaisa le matlho.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tshwanetse go go tsenya mo kgokaganong le le bapalami ba bangwe ka nako ya nnete. Fa o batla go tshameka o tlhoka sediriswa, mogala kgotsa computer-a, App-e ya papadi le internet e e nang le data e lekaneng kgotsa o ka dirisa Wi-Fi.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ba nna le nako e e sa kgobokanyediwang. Ba ikutlwa ba itlosa bodutu kgotsa ba batla go tshameka le ditsala tse di kgakala, fa mongwe a sa batle go reka data e e oketsegileng o ka tshameka ka Wi-Fi go batla di phulo tsa data e e kwa tlase kgotsa go tshameka metshameko e e sa tshamekiweng ka data kgotsa e e tshamekiwang offline.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne e kgona go ruta boitshepo, go oketsa tlhaloganyo ya maano, go godisa kgaisano le go dira gore re kgone go kopanya boitlosobodutu le batho ba bangwe le fa ba le kgakala. Bogologolo metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng ka gonne ga gona didiriswa tsa seileketeroniki tse di ka kgonang go tsamaisana kgotsa go tsamaisa papadi ka mogala kgotsa computer-a. Mme batho ba ne ba tshameka fela metshameko ya nama le ka diphapo kgotsa dibuka. Metshameko ya nama ke raya bo kgathi, bo diketo, bo kgwele ya dinao, bo bolotloa, jalo le jalo.